Indlala inethonya elikhulu kakhulu ekhonweni lengane lokufunda ikakhulukazi esikoleni. Uma ingane ingadla ukudla kwasekuseni, lokhu kungathinta umzimba nomqondo ngendlela eminingana. Ukuntuleka kwamandla okungagxili kahle ukuthambeleka.

Yebo, ukucindezeleka kunomthelela omkhulu empilweni yenhliziyo futhi izifundo zesayensi zikhombisa ukuthi kungaba nomphumela omubi wesikhathi eside uma kungalashwa noma kungalawulwa kahle. Nansi, nansi izindlela ezisemqoka ukucindezeleka kokuthinta ngazo inhliziyo.

Imishanguzo yi-HIV ama-ARVs kuyingozi kakhulu empilweni yesiguli futhi kungaholela ezinkingeni ezinkulu ezilandelayo. Ukuphakama kwe-viral load .

Izithiyo ezivimbela ukufunda ngezempilo ezikoleni ikakhulukazi mayelana nemfundo yosizo lokuqala oluyisisekelo, ziningi futhi zihlanganisa izinto ezihlobene, abafundi, othisha, izinsiza nendlela yokufundisa. Nazi ezivame kakhulu, ukuzibandakanya komfundi. Uqaqa othisha.

Isikhathi eside sokulinda, ukulinda emtholampilo singaba nemiphumela emibi kakhulu ezigulini, ikakhulukazi ezinganeni nabantu abadala, abavame ukuba buthaka kakhulu ekuguleni. Nazi izindlela ezingathinta ngazo izimpilo, ukuphazamiseka kokwelashwa ngokushesha .

Uma ngabe ngixoxa nomunye umuntu ngomthelela wokumelana nemithi, ngingachaza kanje ukuze kuqondakale kalula. Izingozi ukukuchaza izingozi wotela.

Ama-ejensi ezinzizakalo zezokwelapha eziphuthumisayo adlala indima ebalulekile ekusindiseni izimpilo ngesikhathi sokushayisana kwezimoto emigwaqeni emikhulu. Lezi ejensi zifaka phakathi i-EMS, amaphoyisa izicishamlilo.

Ukubeka umzali osekhulile ekhaya kuvame ukudala izingqinamba ezingokomzwelo emndenini. Njengoba le nqubo ingase ibe nesimo esinzima sokuphatha impilo nomuzwa wokuzinikela. Nazi izinselela izinhlobo, umuzwa wokwehluleka yokuzisola uvalo phakathi.

Izindlela ezinempilo nezivikelekile zokwehlisa isisindo, sigxile ekuguquleni indlela yokuphila ngendlela eqhubekayo. Ngaphandle kokulimaza umzimba. Nazi ezinye izindlela, ukudla okunempilo, ukuvivinya umzimba njalo.

Ngingaqala izingxoxo ezihlukene nokuphela kwempilo kuyinselela ikakhulukazi lapho amasiko ebheka ukufa njengento engafanele ukukhuluma ngayo. Nokho, lezi zinxoxo zingahlela ngenhlonipho, nothando, kanye nokuqonda ukuze zisize umndeni. Nazi ezinye izindlela. Qala kancane ngomusa.

Uma ngingisakhamuzi esihlala emijondolo uma kuqubuka omlilo endaweni yami. Bengizozizwa ukwesaba nokudideka. Ukukhathazeka komndeni.

Ukuthola ukuthi ulwazi olumayelana ne-COVID-19 booster olunembile noma cha, kudinga ukuthi usebenzise indlela yokuhlola imithombo nokucabanga ngokugxilile. Nazi izinyathelo eziwusizo. Hlola umthombo wolwazi, bheka osayensi nodokotela banegunya .

Yebo, kubalulekile ukuthi abantu abadala bagonywe. Nazi izizathu ezinye ezisemqoka zokuthi kungani mase .

Amadoda amaningi ikakhulukazi emizweni ezimweni eziningi zomphakathi akazinaki izindaba zempilo yengqondo ngenxa yezizathu ezihlangene ngokwengqondo. Ngokomphakathi nangamasiko, nazi ezinye zezimbangela ezivame okubalulekile. Imfundo yamasiko nesimo sengqondo, ukwesaba ukwahlulelwa efanele.

Umtholampilo wasemaphandleni ukuntula imithi ye-HIV. Kunezindlela ezimbalwa .

Ukwenza i-booster ye-COVID-19 ibe impoqo emsebenzini. Kunezinzuzo nezithiyo futhi lokho kungase kube nomthelela omkhulu empilweni, yabasebenzi kanye nebhizinesi. Nazi izinzuzo, ukunciphisa isisindo sokutheleleka.

Ukuthuthukisa ukuphepha kanye nokuphila kahle kwabacimi bomlilo, ikakhulukazi mayelana nokusekelwa kwezimpilo yengqondo nokulawula ukuncindezeleka kudinga amakhono ahlukene, ahlukeneyo kanye nezinhlelo ezibanzi. Nazi ezinye izindlela ezisebenzisa eziminyangweni yezomlilo engase isebenze ukuxhwayisa ngokomoya nezenhlalo, ukuphathisa kwezicindezelwa.

Kunezithiyo eziningi ezivimbela ukufunda ngezempilo ezikoleni, ikakhulukazi lapho kuziwa emfundweni yosizo lokuqala lokuyisisekelo enokubaluleka okukhulu ekusindiseni izimpilo lezi zithi zixhumene nezici ezifana nokuzibandakanya kwabafundi, ukuqeqeshwa kothisha, izinsiza ezitholakala kanye nezimo zenhlalo nezomnotho zabafundi. Nazi izici ezibalulekile. Ukuzibandakanya komfundi, ukuqeqeshwa kothisha.